Izikole zingaqinisekisa ngokuthi uma ngabe ingane ithi ithanda ukudlala umdlalo thizeni noma ngabe kuthiwa ayiqinile, kepha bayivumele ngoba into eyenziwa ngothando ave iphumelela. Kumele baziseke izingane noma ngabe aziqinile kanjani.

Uma ngingachitha usuku nomdlali webhola engimthandayo, ngingamubuza ukuthi ngoba esephumelele kanje, wenza ngani ukuthi noma kuba khona izingqinamba endleleni akwazi kodwa ukuthi aqhubeke abuke aphokophele phambili.

kakhulu izinto zokusebenza ekulandeleni ukuzilibazisa, kwenza ukuthi abantu ikakhulukazi abasebasha ukuba bagcine sebenza izinto ezingekho kahle. Bagcina sebezilahlela ezidakamizweni ngoba izinto lezi zokusebenza zingafinyeleli kubo ngesikhathi.

Izinhlelo zokudlala eziku-inthanethi zingakukhuthaza ikakhulukazi ukuthi abafana namantombazane bahlanganiswe noma badlale ngokulinganayo, kungabi ukukhethelwe ukuthi ngoba nakhu kudlalwa ezemidlalo, abafana kuphela okumele badlale amantombazane akhishwe iy'nyumbazane.

Izimfundiso abafundi abangabuyela nazo emiphakathini yabo mayelana nobumbano nenhlonipho ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi uhloniphe omunye umuntu, noma ngabe kuthiwa ungakanani kuwe, mncane, mdala, uphezulu, ungaphansi kwakho. Kodwa nje inhlonipho iyona nje sizinda sempilo yomuntu futhi umuntu ngumuntu ngabantu. Ukubumbana kuchaza ukuthi into ekhishwayo lapho into eseqophelweni noma ezingeni eliphezulu.

Ngingethula umdlalo omusha esikoleni noma emphakathini wangakithi, ngingathula umdlalo owokudonsana ozodinga ukuthi bonke abantu basebenzisane ukuze banqobe. Ngakho-ke noma isizathu ukuthi ngiwukhethelani ukuthi wonke umuntu uyadinga omunye umuntu ukuze aphumelele.

Umdlalo wamakhadi engiwuthanda kakhulu ubizwa ngokuthi isigunku. Ngiyawuthanda lo mdlalo ngoba uyatshengisa ukuthi empilweni akusiwo ukuthi lona otape kakhulu uke angaphumeleli. Uke aphumelele lona otape kancane empilweni nje. Impilo iyajika jika njengesondo lemoto.

Uma ngabe iNingizimu iqokelwe ukusingatha umcimbi wezimidlalo wamazwe ngamazwe, abantu, osomabhizinisi njengabantu bezindawo, izindawo zokudlela, iy'nsizakalo zokuthutha, bangazuza kakhulu ngoba uma ngabe abantu bamazwe behamba noma bevakashela amanye amazwe, ave bezilungisela kakhulu. Nemali noma nenkece isuke beyiphethe futhi bayakuthanda ukuthi bazi ukuthi izindawo ziphila kanjani. Lokho bayakukhokhela.

Zingagqugquzela kakhulu ukuthi ukuhlanganyela ngokulinganayo kwezemidlalo kwabafana namantombazane kubaluleke kakhulu ukuthi kuhlanganyelwe. Akekho ongaphezulu komunye futhi ukubaluleka kwabafana namantombazane kuyalingana.

Iy'nhlobo zemidlalo ezinikezwa ezikoleni zangakithi, abantwana bayadlala amabhola, ibhola lezinyawo, ibhola lezandla. Kwezinye-ke izikole ezingasemadolobheni, badlala ibhola lombhoxo kanti emakhaya ibhola lombhoxo alidlalwa ngoba izinsiza zokulidlala leli bhola azikho.

Inani lemfundo elingatholakala emidlalweni ye-inthanethi likhulu kakhulu ngoba ukusebenzisa nje i-inthanethi kukodwa, kuyayisiza ingane ukuthi ivuleke ikwazi ukucabanga nangenye indlela. Futhi ukusebenzisa i-inthanethi kuzobasiza ukuthi noma sebefika ezifundweni eziphakeme, bekwazi ukusebenzisa amakhompyutha.

Abantu bayaphumelela empilweni ngenxa yezemidlalo. Ukhona umuntu engimaziyo owathola la mathuba kwezemidlalo wagcina esephumelele kakhulu kulo mkhakha wezemidlalo. Wazenzela igama lakhe waphinde futhi wondla umndeni wakhe.